E ka nna ditlamelwana tse di jaaka bo di-mobile clinics tse e leng gore di kgona gore di nne mo tulong e leng gore e gautshwana e thusang bagolo ba rona gore ba seka tsamaya maeto a le maleele gore ba fitlhelele mo ditleliniking ba kgone go thola thuso eo ba e tlhokang. E nngwe gape e ka nna gore tse dingwe tsa di-mobile clinics tse ba ka di etsang le ba e leng gore ke ba puso e ka nna gore ba ba 'irile tsona tse tlang ko matlong, di tshwere tsona medication kgotsa re ka re thuso eo e leng gore ba e tlhoka le melemo e leng gore ba e tlhoka. E nngwe e ka ba gore ba be le batho ba e leng gore ba tla ba kena ntlo le ntlo gore ba kgone go thusa bagolo ba rona, ba siame ba thole thuso eo ba e tlhokang.

Dilo tse di tlwaelegileng thata tse batho ba di lebeletseng mo setsong ke gore ga batho e se e le bagodi kgotsa se ba tsofetse ba tlamehile kgotsa go tshwanetse gore bana ba bona ba ba fe thuso kgotsa e be bona ba e leng gore ba ba tlhokomela. Jaanong dilo se di farologane ka gonne se go nna le diphaposi kgotsa matlo a e leng gore ke o na a tlhokomelang batho ba seng ba le bagolo. Ebile go botlhokwa ga go le jalo ka gonne go a thusa ga e le gore bana ba a dira, ga e le gore go na le tseo ba dirang tse e leng gore di botlhokwa, mme ga ba be le nako ya gore ba bone motsofe kgotsa ena mogolo o leng teng mo ntlong.

Gantsi batho ga ba batle batsofe ga ba isiwa ko dintlong tsa thuso kgotsa dintlo tse e leng gore di a ba tlhokomela di tlhokomela batho ba e leng gore ke batsofe. Jaanong ga e le gore bana ba motsofe ba mo isa ko ntlong e jalo maikutlo a batho a nna le gore a ba bosula go ya go batho ba e leng gore ke bone ba ne ba tshwanetse ba tlhokomela motsofe ka gonne ba re o ile a ba godisa, jaanong le bone ba tshwanetse gore ba mo tlhokomele ga se tse a tsofetse. Ke ka go batho ba bonang dilo ka teng malebana le go tsofala le go tlhokomela ga batsofe, e se bona boammaaruri e le fela gore ga go na le motho e leng gore kgotsa go sena motho e leng gore o a mo tlhokomela o tlile go 'ira jang.

Se se a farologa go ya ka setso ka gonne go na le ditso tse e leng gore di dumela gore motho yo motona kgotsa motho wa motsofe go tshwanetse gore ba mo tlhokomele, a be motona. Ditso tse dingwe ga di dumele ebile di a farologa ka gonne ba bangwe ba re ga e le gore go a kgonega gore a ka nna le batho ba e leng gore ba mo tlhokomela kgotsa matlo a e leng gore a tlhokomela batho ba e leng gore e se e le batsofe ba ka ba isa kwa teng. Ke ka go go nnang le farologano kapa le pharologano e kgolo ka gonne bontsi ba batho bo dumela gore batsofe ba se ka ya ko dintlong tsa tlhokomelo ya batsofe. Ba bangwe ba dumela le gore go tshwanetse gore ga e le gore ba se ba le ba tona ba ye kwa teng.

Mo tikologong ya rona tseo e leng gore di tlamelwa bagodi ba rona ke ditulo tse jaaka mo ba tholang tšhelete ya bona ya bagodi kgotsa tsone di-social grands. Gape-gape ba na le ditulo tse jaaka di-park-a tse e leng gore ba kgona go kopana ba dule ba ikotlise mo go tsona. Tse dingwe gape tse ba kgonang go di thola ke tshegetso tsa bo counseling ga e le gore go na le se e leng gore ga se ba tshware gantle mo maikutlong. Jaanong ke di nopotse ke tsone tse e leng gore di a tholagala mo tikologong e ke nnang mo go yone.

Tlhokomelo ya batsofe e e leng teng gone jaanong e siame ebile ga ena mathata a le makalo. Fela seo nka tlhokang go se bona se tokafadiwa ke gore re ba rute go ba itsise gore go botlhokwa jang go nna ko ntlung e leng gore e thusa batsofe. Gape se seng se nka tlhokang go se bona se 'iragala ke gore dintlo tsona tse tse thusang batsofe e be tsona tse e leng gore gantsi di agiwa gaufinyana le makeišene, di seka isiwa kwa ditoropong ga golo gore batsofe ba ba ntsi ba leng teng gaufinyana ba kgone le bona gore ba iphumanele thuso e kgotsa ba itholele yone thuso e, gore ntho tsa bona di tle di tsamaye sentle.

Phenšene ya puso ga ke akanya e ama matshelo a batsofe ba rona ka tsela e e leng gore e siame ka gonne ba kgona gore ga ba se ba kgotsa nkare ga se ba amogetse ona madi a ba kgona gore ba ka ithabisa ka ona. Ba kgona go duela dilo tse e leng gore di botlhokwa mo matshelong a bona jaaka bo di-burial-e, ba kgona le gore ba reke dijo tseo e leng gore ba di thabela le tseo e leng gore di tshwanetse gore ba dije, tse e leng gore le di-doctor tsa bona di le di a ba botsa gore ba tshwanetse gore ba je tsone. Jaanong nna ke bona e ba ama ka tsela e e leng gore e siame ka gonne e kgona go ba thusa ka dilo di le dintsi tse e leng gore ba ka se kgone go di fitlhela ga setse ba godile jaana.